Eight, ngu-crazy eight ngoba ngoyena mdlalo wamakhadi endiwaziyo kwaye endiqhele ukuwudlala nabantu basekhaya okanye xa sendidlala imidlalo yamakhadi.

Zizityebi, ayizozabantu abazizityebi kuphela kodwa ke ngabo abanalo ixesha lokwenza ezo zinto. Abantu abasazamayo okanye abantu abasokolayo abanalo ixesha lokonwaba, abanye basebenza nzima ngexesha labo abanalo bafune ukuphumla.

Abantwana bam ndingathanda ukuba bafunde ukuqubha, babezingcaphephe zokuqubha esikolweni, ngoba ebantwini abamnyama ayonto exhaphakileyo leyo. Mna ke ndifuna abam abantwana babenamathuba endingazenge ndibenawo mna.

Kubalulekile ukuba nakwintoni na umntana wakho ayenzayo, umeseke ngoba xa kudlalwa le midlalo kukhuphiswana nabanye abantwana into yobakho komzali eyokubukela umntana iyamkhuthaza nomntana lowo.

Ngokobona kwam andiqondi ukuba ibifanele ukuba zithathwa njengemidlalo yokwenyani ngoba azinokwazi ukuyenza laa ndima yokuvocavoca umzimba.

Ndingabagxotha bonke aba badlala ngoku, ndiqalele ukukhetha iqela elitsha. Ndikhethe abafana abasebancinci, abasenamandla kwaye nabasayikhuthaleleyo ibhola, nabantu abazingcayo ngelizwe labo, abantu abayithakazelelayo into yokumela uMzantsi Afrika kwibhola.

Into endicinga ukuba ngeyayenziwe ngcono kukuthotywa kwensantya kurhwaphilizo. Ngenxa yorhwaphilizo zininzi iinkonzo ezingazange zifike apho bezibhalele khona.

Yoh, andinalo ulwazi malunga nezodlalo. Andibazi abadlali. Ndikhetha uSerena Williams azodlala apha intenetya.

Ewe, ndinawo umdla mkhulu, kuba ke uthi xa ubona kwezi ndawo zidlala igalufa, abantu abamnyama baye banqabe. Loo nto ke iyandikhuthaza ukuba singene kwiindawo apho singaxhaphakanga khona, siso phela isizathu esindenza ndibe nomdla kumdlalo wegalufa.

Umsebenzi wokuzonwabisa awukho apha kule ndawo endihlala kuyo. Abantu balapha, ingakumbi ulutsha, luxabise utywala kakhulu.

kwaye ndingavuya kakhulu, ingumnqweno wam omkhulu into yokuba ndihambe ndijikeleze uMzantsi Afrika. Kodwa ke okwangoku andikabinayo imali, kodwa ndiyanqwena ukuhamba ndiwahambe onke amaphondo eli.

Umthetho endinokuwususa , ingabe ndiyaphosisa ngoba andinalo ulwazi lwemithetho yebhola, ayonto endiyilandelayo.

Nalapho kweyeqakamba andinalwazi lwemithetho, andiyazi noba idlalwa njani. Uba ke ndingafane ndifonyoze ndithethe ngemithetho ingabe ndiyaphosisa.

Usapho lwam, sizonwabisa ngokuya elwandle xa imozulu ivuma, sidade emanzini okanye siye sihlale sibukele umabonakude kunye, sitye inyama.

Ngokobona kwam okanye ngokoluvo lwam andiqondi ukuba uluntu luyazazi iinzuzo zokubandakanya ulutsha kwezemidlalo, ngoba ukuba bekunjalo amaqela ezemidlalo ngeyexhaphakile nalapha ekuhlaleni.

Ngokwezimvo zam ndicinga ukuba umgangatho uyehla ngoba sekumzuzu ngoku singazuzi nto, sagqibela kudala nomenywa kwindebe yehlabathi.

Imidlalo engamelwanga ngokwaneleyo ezilalini yimidlalo edinga amabala akhethekileyo okanye akhethiweyo, njenge-hockey, itenetya. Nangona ke ingadingi bala lithile ibhola yombhoxo ayikaxhaphaki kakhulu kwizikolo ezisezilalini.